Ukuvula ama-akhawunti emabhange kuke kwabalula kulesikhathi esiphambili, ema-bank amaningi. Kwahamba hamba kwashintsha, kwathiwa asikuvuleli i-bank account uma ungasebenzi. Uma ngizisebenza ngiwukuthi ngifuna ukuzibhekela inzuzo yami, kumele ngingasizakali? Iyona nto evele yavukela ukuthi sekwenzakaleni. Uma ngabe nje usuyovula i-akhawunti yase-bank, sekuba nemidanti, kube nezinto eziningi obuzwa zona, kube namaphepha amaningi ofunwa wona. Akusafani nasekuqaleni, bekulula ekuqaleni sekuya ngokuya sekuyanyukela. Asazi amabhange ukuthi asenzani .

Isinyathelo nje esilula angasithatha ukuthi axhumane naba kwa-Department of Labour khona la akade ebhalisa khona. Angabafonela, abathumela umqhafazo or aziyele yena mathupha, abone ukuthi angasizakala kanjani ngoba ekugcineni usuke esefana nomuntu owenza icala. Uma ngabe udle imali noma usebenzise imali, oyazi kahle ukuthi ayiqondene nawe, umthetho waseNingizimu Afrika uthi usuke usuyisiboshwa, usuke usuyisigebengu. Angayilungisa ngokuthi-ke aye kwa-Department of Labour.

Thina sikhule sazi ukuthi imshwalense ilindwa izinyanga eziwu-six kumuntu osuke egulile, kosuke efe ngengozi kusuke kuzo uma ngabe nje esekhokhile okokuqala. Kodwa manje sebekhona-ke asebethi izinyanga ziwu-five ezilindwayo nokwenza labo babesemathubeni masiqhathanisa nalaba abanezinyanga eziwu-six ezilindwayo. Laba abanezinyanga eziwu-five, yibo abagcina sebethola amakhasimende amaningi. Isikhathi esilindwayo uma usuke utsheliwe nje ngaso ukuthi ulinda isikhathi esingaka kusuke kungenasimanga. Ayikho into esuke .

Kulula nje mngani wami, kulula uze nje ungatatazeli. Uzohamba nje uye kudokotela aku-check-e ukuthi isikhathi esikusalele uzoteta nini, abhale ukuthi usunesikhathi esingakanani ukhulelwe, leyo ncwadi bese ubuya nayo la emsebenzini. Ebese futhi uyaphindela kudokotela uma ususuka la emsebenzini, uhambise incwadi futhi. Bese-ke mngani wami, uyahamba uyophumula ekhaya izinyanga eziwu-four. Kukuwe-ke ukuthi uthanda ukuyithatha nini i-leave, as from izinyanga eziwu-seven usuke usungayithatha uma uzizwa nje ukuthi engathi umzimba awusavumi. Uthathe izinyanga zakho eziwu-four, utete umntanakho, uhlale naye kancane bese uyabuya-ke futhi uyeza emsebenzini.

Izisebenzi ezisuke zidileziwe emsebenzini ziyahamba ziyo-claim-a imali ebizwa nge-UIF. Ziyibhalisa ka-Department of Labour. Ebese kuba khona imali ebizwa nge-Provident Fund, kuya ngokuthi obubanjelwa yini. Umqashi wakho nguye osuke ekubambela. Uma ngabe esekudiliza noma ngabe uxoshiwe into eyodwa vele nokudilizwa, uye akubuyisele leyo mali leyo, isuke ifana nemali asuke ekubekela yona. Uma ngabe-ke esekukhipha uye akunikeze yona ebese ihambisana ne-UIF, uyoyi-claim-a kwa-Department of .

Anginalo ulwazi kahle ukuthi yini okumele ayenze, kumele akhulume nobani. Kodwa uma bebengabanjelwa i-UIF, angiboni ukuthi ikhona indlela abangasizakala ngayo ukuyithola uma ngabe sebeyidinga, phandle uma bengaqala bayibhalise, baqale phansi ukuze bakwazi ukuthi uma sebeyidinga ngelinye ilanga, baphelelwa umsebenzi noma izinto ezinjengo ma-maternity leave, bayobe sebekwazi ukuyithola. Kodwa uma ngabe ufuna ukuyi-claim-a ungakaze uyibhalisele, angicabangi ukuthi ikhona indlela osizakala ngayo, angiboni. Umqashi wabo-ke mhlampe uma befuna ukumthathela izinyathelo mhlampe, bangamvulela icala bamangalele ukuthi ubebaqashile kodwa azange ebabambele .

Umehluko okhona ezikhathini zokulinda kuye kuyekubhekwe ukuthi umuntu ushone kanjani. Ukushona komuntu kuhlukene kathathu, umuntu osuke egulile, oshone ngengozi noma oyilengisile. Izikhathi ezilindwayo kulaba bantu bobathathu zehlukene. Kuye kubhekwe ukuthi oyilengisile ulinda isikhathi esingaka, oshone ngokugula, oshone ngengozi, izikhathi zakhona-ke ayifani. Imithelela yokulinda-ke, kuyenzeka kushonele umuntu uthole ukuthi isikhathi sokulinda besingakahlangani. Uthole ukuthi ayikho enye indawo ongasizakala khona bebese bekusiza-ke ku lowo mshwalense uma kuwukuthi niyaxoxisana ngendlela enixoxisana ngayo bese beyakunikeza ngoba vele usuyilunga lethu, noma ngabe ubungakagcwali kodwa sizokungcwabela.